Mintlhontlho leyi ku leyi vavasati lava feriweke hi vavanuna va langutanaka na yona, yi leyo va boheka ku dyondza ku hanya vutomi va nga ha ri na vavanuna va vona kumbe vanhu lava va va tirhelaka.

Khisimusi i yin'wana ya tiholideyi ta nkoka swinene ta vukhongeri eka vakreste, hikuva hi laha va kumaka nkarhi wo hlangana va ti tsakela hi wona.

Hi ndhavuko vuhosi byi tala ku khoma hi vavanuna, vavasati a va pfumeleriwanga hikuva, va ti byela leswaku vavanuna va nge pfuki va fumiwile hi vavasati kumbe ku rhangeriwa hi vavasati.

Ku khuvuriwa i swa nkoka hikuva hi laha u sungulaka ku u tiyimisela eka swa kereke se u ri munhu loyi a baseke, a hlantswiweke eka swidyoho swa yena.

Swakudya swa ndhavuko leswi ndzi swi tsakelaka swinene ku nga va xiendlahivomu, tihove, xigugu. Naswona ndzi swi tsakela hi ku va ndzi dyondzisiwe hi kokwana wa mina.

Ndzi nga lava xiphemu xo sweka hikuva i swilo leswi ndzi swi tsakelaka swinene, na ku ve ni ndzi tshama ndzi ri karhi ndzi rhandza ku swi endla minkarhi yo tala.

Mintirho ya vavasati endyangwini hi ku ya hi ndhavuko wa vaTsonga, i ku basisa muti, a swekela vana, na ku landzelela milawu kumbe swiletelo swa lavakulu kumbe swa nuna wa yena.

Vantshwa va namuntlha a va swi koti ku lunghisela swakudya swa ndhavuko, hikuva a va ha vi na nkateko wo dyondzisiwa leswaku swi lunghiserisiwa ku yini.

Mina na ndyangu wa mina hi ntolovelo, hi tlangela masiku ya ku velekiwa hi ku ve ni, hi ti tshamela eka ndhawu yin'we hi karhi hi ti tsakela hi karhi hi dya leswiya na leswiya.

nkhuvo wu endliwa hi ku ve ni ku hlangana vanhu vo hambanahambana, va ti tsakela naswona wu yimele ku komba ku tsaka tanihi muganga.

Hikuva va na ripfumelo ra leswaku vavanuna a va fanelanga ku ve ni va tshama nkarhi wo leha, va nga ri na vanhu va xisati ekusuhi na vona.

I mhaka ya kahle swinene hikuva loko va kula va ri na vatatana wa vona hi laha va kumaka, nkateko wo dyondza leswaku wanuna u fanekele ku hanya njhani.

U fanekele n'wana yaloye a kota ku hanyisana na vanhu, a xixima vanhu, na ku ve ni a va munhu loyi a kotaka ku tiyimela loko swi fika eka swa vutomi bya yena.

Tindlela tin'wani to sweka ta ndhavuko leti ti tirhisiwaka eka ndhavuko wa Xitsonga, i ku sweka lomu mintlangwini naswona va sweka hi mabodo yo tala.

Va leteriwa kumbe ku dyondzisiwa va nga si sungula xikolo xa vona xo yimba hikuva, i riendzo leri ri nga oloviki swinene. Ri lava munhu loyi a nga na vutivi.

Loko ndzo vutisa xirho xa ndyangu xa xinuna mayelana na ndlela leyi ntirho wa xona endyangwini wu hundzukeke ha yona hi ku famba ka minkarhi, ndzi nga vutisa leswaku i yini lexi nga endla leswaku ntirho wa yena endyangwini wu hundzuke ku va ku nga ha ri wona lowu a wu tala ku ku va wona?

Ndzi vona swi ri swa nkoka leswaku ku yiwa emahlweni ku dyondzisiwa vantshwa hi maswekelo ya swakudya swa ndhavuko. Hambileswi vo tala va vona va nga swi rhandziki mara, ku ve ni va va swi tiva kumbe ku tiva maswekelo ya swona i swa nkoka.

Lexi xi endlaka leswaku maendzo ya holideyi mavabyi lama hlawulekeke i ku va, hi hlangana eka tindhawu leti hi sukaka hi va hi ti rhandza naswona hi hlangana na vanhu lava hi va rhandzaka.

Swiambalo swa ndhavuko swa ha ri swa nkoka na le ka minkarhi ya sweswi hikuva, ku na tindhawu tin'wani leti ti pfaka ti lava leswaku ku mbariwa swa ndhavuko.

Loko a ndzi fanele ku hlawula nchumu wun'we eka swiambalo swa ndhavuko wun'wana ku engetela eka swiambalo swa ndhavuko wa Xitsonga, ndzi nga lava ku hlawula vuhlalu lebyiya maZulu ma byi ambalaka

Rirhandzu a ri rirhandzu na ntwanano a swi kona eka muganga lowu ku nga tshama vanhu va tindzimi to hambanahambana.

Vanhu van'wana a a va pfumeli eka ya vukreste hikokwalaho ko pfumela eka tindlela tin'wani leti vona va nga na ripfumelo eka.

Tindlela kumbe ndlela yin'wana ya ndhavuko yo leyi tirhisiwaka ku sweka miroho i ku tsemelela miroho kutani u yi hlantswa tani u yi oxa ebodweni ra.

Ku tikeriwa ka ririmi lo ku munhu a nga hlanganaka na kona loko a tshama ndhawini leyi ku nga na vanhu va tindzimi to hambanahambana hi loko u fanekele ku tiva tindzimi hi ku hambana ka tona leswaku a ta kota ku hanyisana na vanhu lavan'wana.

A swi olovi ku kuma ntirho eka ndhawu leyi ku nga na vanhu va tinxaka to hambanahambana.

Nkoka wa mavito ya swivongo i ku ve ni ku kota ku hambanisiwa vanhu leswaku lava i va ka swi manimani lava i va ka swimanimani.

Mavito ya xi Afrika-Dzonga lawa ya nyikiwaka vana ya na nhlamuselo endzhaku ka wona.

U dyondzisa ntlawa wa vantshwa hi tindlela to lulamisa timholovo hi ku rhula.

Swakudya xo karhi xa ndhavuko ndzi nga kombekisa hi xigugu lexi xi endliwaka hi timanga mavele na ndzilo xikan'we na chukele.

Ntirho wa vavasati eka vurhangeri bya ndhavuko wu hundzukile hi ku famba ka nkarhi eka ndhavuko wa hina.

Eka muganga hambi ku ri na nkhuvo kumbe xilahlo swa tiveka swinene leswaku vanhu va sweka tani hi mitlawa.

Xikongomelo xo yisa vana va rimbewu ra xinuna engomeni kumbe eka i ku ve ni va ya va ya va khipa i xikhumba lexi xi talaka ku ve ni xi va vangela vuvabyi hikokwalaho ka thyaka.

Mavito ya xivongo i xilo kumbe mavito lama ya tirhisiwaka ku ve ni ma komba kumbe ku humelerisa xi xivongo xa muti wo karhi leswaku ku va na ku hambana eka mimiti leyi.

Hambileswi xintu xi nga lahlekela vantima hi xitalo loko swi ta ka ku lovola a va lahlekangi tidyondzo ta vakhale.

Ku na swilo swo tala leswi nga endliwaka ku antswisa tindhawu leti na vutomi bya lava hanyaka eka tona.

A ndzi ta vula leswaku swi le ka munhu leswaku yena u lava ku hanyisa ku yini i ta swi kota ku ve ni a hanya hi ripfumelo ra ndhavuko na ra vukreste swi nga hi nkarhi u n'we na.

Loko mfumo a wo endla swikolo swo hundzisa vana va vanwanyana kusuka eka vuhlangi va ya eka xisati vatswari a va ta yisa vana va vona eka swona.

Lexi endlaka leswaku ti-recipe ta ndyangu ti hambana ni leti kumekaka eka inthanete hikokwalaho ko maswekelo ya vanhu a ya fani.

Ku fanele ku lulamisiwa swakudya leswi swi fambisanaka na ndhavuko wa hina maTsonga.

Recipe ya ndyangu leyi nga hundziseriwa eka mina i yo sweka tihove naswona na mina ndzi ta yi hundzisela eka vana va mina.

Swo amukela vaendzi hi ku tirhisa swakudya swa ndhavuko a swa ha endliwi eka minkarhi ya sweswi.

Ndzi nga va byela leswaku ku ve ni hi kota ku hi tsaka hinkwerhu kahle, un'wana na un'wana a ti na swo nwa na nyama laha hi nga ta fika hi hlanganisa hi endla braai hinkwenu hi ta kota ku enela.

Vavanuna va le ngomeni va dya swakudya swa muxaka wo lowu na laha makaya va dyaka swona, naswona va suka va va va tilulamisela swona vona.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya muxaka wa xigaza hikuva i swona leswi ndzi kotaka ku swi twisisa.

Ndyangu wa mina wu kombisa malwandla hi ku tirhisa swakudya loko wu vhakeriwile.

Ina swi kona swakudya leswi dyiwaka hi vanhu va ripfumelo ro karhi, swi nga dyiwi hi va ripfumelo rin'wana.

Ndzawulo yi nga endla leswaku swikolo hinkwaswo swi va na mindhavuko yo hambanahambana hi ku ve ni yi tumbuluxa swikolo swo tala leswi xin'wana na xin'wana xi nga ta va na ndhavuko wa xona.

Ina ndzi tshama ndzi wu vona nkhuvo wa vukati wa ndhavuko kumbe xintu.

Vanhu lavatsongo va fanele ku dyondzisiwa maswekelo ya swakudya swa ndhavuko leswaku ndhavuko wa hina wu ta ya emahlweni.

Ntirho wa vavasati emindyangwini i ku ve ni va tshama va ri karhi va vona leswaku swilo hinkwaswo swi famba kahle emindyangwini ya vona xana.

Ndzi nga n'wi byela leswaku a ti khome kahle a ya emahlweni hikuva ku hlanganisa makumbembirhi-n'we wa malembe, a swi vuli leswaku i fanekele ku endla xin'wana na xin'wana lexi xi n'wi tsakisaka.

Milawu leyi tinoni ti faneleke ku yi landzelela loko ta ha ku loveriwa kumbe eku zilela varhandziwa va vona hileswaku va fanekele ku landzelela milawu leyi va nyikiwaka yona.

Ndzi nga va dyondzisa leswaku swakudya swa ndhavuko swi kahle swinene ende swa aka emirini.

Vavanuna eka ndhavuko wa vaTsonga va fanele ku ambala tinjhovo na timphaxani.

Ku tikeriwa loku vanhu lava tshamaka emadorobeni va hlanganaka na kona, hi loko va boheka ku tshama va ri karhi va lavana na mintirho hikuva ku tshama emadorobeni a swi olovi.